Izitimela zaka-PRASA ezintsha zisezingeni eliphezulu. Zinhle ezokuphepha zisezingeni elisifanele, futhi namanani akhona abiza kahle. Zinhle izitimela futhi ziphephile kunezakudala.

Mina ngincamela ukuhlala phakathi nendawo noma ngihlale emumva kukadilayiva ukuze ngiphephe.

Ezinye izinhlelo engingathanda ukuthi zibe khona kwi-timetable yebhasi ukuthi kufakwe inamba inamba ongathola kuyona udilayiva wangaleso sikhathi negama lakhe.

Angikaze ngibe nenkinga ekanjalo, nomuntu owake wabanjwa inkunzi akekho engimaziyo.

Akukho uhlelo labantu abadala ezithutheni zomphakathi, wonke umuntu uyefana, lonke inani liyafana. Ngaphandle kwey'moto kwamabhasi omphakathi.

Ukuba bahlise umona, bebambisane njengabantu bonke, bengajahi imali phambili, bebambisane. Ngaleyo ndlela bengakwazi ukwehlisa izimpi zamatekisi.

Ngingashayela abezimo eziphuthumayo, ngibe ngizama ukumsiza ngibone ukuthi ngingenzenjani bengakafiki. Ngiphinde ngithole usizo kubantu abakhona esitimeleni ukuthi akekho yini onamanzi, sizame ukumthela ngamanzi.

Umthelela wesiminyaminya sasekuseni ukuthi abantu abaya emsebenzini nabafundi abaya ezikoleni bagcina sebefika sekudlule isikhathi ababekelwe sona emsebenzini noma esikoleni.

Thembeke kakhulu ngoba abafiki sekudlule isikhathi ngokweqile noma bafika ngaso isikhathi ababekelwe sona ngqo.

Ukuthi agcwala ngokweqile okugcina kungaphephi uma umphakathi kuwona, nokuthi acinana kakhulu okugcina ungasakwazi nokuphefumula kahle uma ugibelile.

Uma utholane nenkinga ekanjalo ugcina ungasakwazanga ukuya emsebenzini ngoba uhlala esitobhini esitobhini kugcine kungafikanga bhasi. Lokho kugcina kudala ekuthenini ube nenkinga kumphathi wakho emsebenzini ngoba ufika ugcina ungafikanga emsebenzini. Ungabikanga ngesikhathi futhi.

Esikhathini esiningi uma isitimela singakafiki ngesikhathi esifanele, kuyaye kube khona abanazisayo ukuthi isitimela ngeke sihambe ngesikhathi. Ngaleyo ndlela kufanele ube nemizamo yokuthi ubone wenzenjani ukuthi ufike emsebenzini ngesikhathi esifanele.

Kungaba nomthelela omubi kakhulu kubasebenzi kangangoba bengaqala bengakwazi ukukwazi ukukhona ukugibela ibhasi ngendlela abathanda ngayo. Ngeke besakwazi nokuthi kube khona imali ezosala uma beholile uma sebesebenzise imali yabo kwasala yokugibela kuphela.

Sacela ukubuza wemphathi ukuthi imoto ezokwazi ukuthi ingithathe izofika nini ngoba isikhathi siyangishaya sokuthi ngifike la engiya khona. Sengisalelwe isikhathi esingangehora.

Isiteleka esivumelekile isiteleka esingenalo udlame. Indlela abengenza ngayo bengabeka izimoto zabo emalenke bengalayishi muntu kuze kutholakale isixazululo ngaphandle kokuthi kushiswe noma kuliwe nabantu.

Ukuthi uhambe ngayo ibhasi ekuseni uzitshele ukuthi uzobuya ntambama, wenze yonke into ofuna ukuyenza, ungatatazeli ujahe ukubuya ngoba vele ibhasi izobuya ntambama.

Ukuthutha zingalungiselelwa ngokuba kube nesikhathi esibekwayo saziwe umshayeli kanye nomgibeli sokuthi isikhathi sokuya edolobheni ubani. Ngaleyo ndlela kuzoba khona ukubambisana okuzoba nokuthula umuntu ahambe ephinde abuye ekhaya ephephile.

Fanele bagweme ukuba belayishe la kungafanele belayishe khona, ukuze begcine bephephile. Mese kuthi odilayiva bamatekisi nabo fanele kube khona i-meeting ezobanjwa phakathi kukahulumeni nabo no-driver bama-Uber ukuze kutholakale isixazululo ukuthi bazosebenzisana kanjani.